Ndizawuqala ukuze ndikwazi ukulungisa umhlaba, namagaba ngokunjalo. Ze ndize ngezichumiso zomhlaba, ndandule ke ngoku ndifake imbewu ngoba umhlaba uzawube sekulungele ukuthi uchumise iziqhamo ezizabe zilinyiwe kuwo.

Njengomphathi kubalulekile into yokokuba abasebenzi ndibabhatale imali esemthethweni, bafumane i-minimum wage esemthethweni ukwenzela into yokokuba bangaziboni bengabantu abaxhaphazwayo kwaye ndibabhalise for i-UIF. Emveni koko ndiqinisekise ukuba ukuphepha kwabo yinto ephambili kwaye umsebenzi phambi kokuba bawenze bayawufundiswa, benze le nto bayibonisiweyo ukuze sicuthe izinga lokonzakala kwabasebenzi emsebenzini.

Imali yangaphandle inceda ekubhalansiseni.

Kanti ayingomsebenzi uphantsi ngehlobo lento yokokuba nithi nakukhulisa izityalo zenu niyakwazi ukuthengisela abantu emakhayeni abo kodwa niyakwazi ukukhula, ixhomekeke kwa izivuno zenu zinkulu kangakanani, nikwazi ukuthi nisaplaye ii-supermarket ezinjengooShoprite nooBoxer. Ngoko niyenza imali enkulu ebonakalayo. Ngoko ke umsebenzi wezolimo ayingomsebenzi uphantsi.

Uligcina kwindawo engafudumelanga kwaye uligcina livalekile ngalo lonke ixesha.

Ngokuba imfuyo yasezilalini yondlekile, amadlelo aluhlaza awanqabanga, kwaye ayikho sexabisweni eliphezulu kunakweli cala ledolophu.

Ngoba ngamanye amaxesha kuyakwazi ukwenzeka kune izikhukhula zemvula ezithi zimoshe izivuno zethu. Ngamanye ke amaxesha kuyenzeka sithi sesivunile konakale, ngoko ke kunyanzelekile into yokokuba sibe ngabantu abazenzela icebo ukwenzela into yoba imveliso besizayifumana nesivuno sethu siqhubeke siyifumane singalahlekelwa.

Ngamaxabiso aphezulu lube uluntu oluninzi lusokola, lingaphangeli. Ngoko ke kuyenza nzima into yokokuba bakwazi ukukuthenga abantu bonke.

Ngokuthi ndiqiniseke iimeko abasebenza phantsi kwazo ziimeko ezikhuselekileyo kwaye indawo abasebenza kuyo yindawo ekulungeleyo ukusebenza abantu nezixhobo abathi bazisebenzise zizixhobo ezikulungeleyo ukusebenza.

Into yokuqala abanothi bayenze kukuba bafundise ulutsha ngokokubaluleka kokulima, balunike ulwazi oluphangaleleyo olu bashota ngalo ngoba eyona nto ibangela into yokokuba izinto ezininzi kudala ebezinceda zingabisenziwa kukungqongophala kolwazi. Ngoko ke xa benothi babanike ulwazi oluphangaleleyo ingawuvusa umdla wokuba baphinde babe ngabantu abalimayo, bavune bakwazi ukuzondla kwakhona.

Ngokolwazi lwam, kukulima. Ngoba kaloku kufuneka kuqala ulungise umhlaba wakho phambi kokuba ulime, wakulunga umhlaba ulungele ukulima wande ufake imbewu yakho. Emveni koko kufuneka uhlale njalo uyabe kanti uyawunkcenkceshela umhlaba ukuze izityalo zakho zombona zikwazi ukukhula. Umane uwulungalungisa umhlaba ukuze ukhula lungamoshi neerhorho zomhlaba zingatyi izityalo zakho.

Ungaqale umbonise indlela ekubaluleke ngayo ukuba ulime okanye utyale ezi zityalo kwaye zizakwenzela ngeniso injani kwaye izawuphucula ubomi benu njani loo nto leyo. Loo nto ingamnika umdla atsho ayibone ngenye indlela le nto ufuna uyenza.

Ndingatsho ndithi umdla wona uyenyuka ngoba kaloku ngoku siphila kwixesha lamakhasi onxibelelwano apho izinto ezininzi zibekwa , zibekwa ekuhleni ukuze wonke umntu ayibone kwaye abe nolwazi oluphangaleleyo, ayibone uncedo oluza nayo yonke le nto. Ngoku abantu abaninzi bayayibona ukubaluleka kokulima kwaye bayakwenza, abangakukwaziyo bayafunda ukuze bakwazi ukwenza oko.

Ndingatsho ndithi ilizwe laseMelika nelaseChina nelaseJapan ngawona mazwe esiwathengiselayo iziqhamo zalapha eMzantsi.

Ukuba izivuno zakho zichumile loo nto izenza zibukeke emehlweni kwaye abantu babe nomdla wokuzithenga ngoba kaloku bakholelwa ekubeni zisempilweni, zisempilweni kunento yokokuba uzithenge zingachumanga zibunile. Abantu baye bangazifumani ngoba kaloku bakholelwa ekubeni sezimoshakele kwaye aziwulungelanga umzimba.

Esona sityalo sisipinatshi ngoba kaloku kulula ukusilima kwaye sincedisana kakhulu nomzimba nokuya , nokuba segazini kwaye kulula usipheka ngeendidi ngeendidi sibe mnandi abantu bakholwe siso.

Njengoba besenditshilo sisipinatshi, ngoba ke isipinatshi asithathi xesha ukhula silungele ukuvunwa sityiwe kwaye kulula ukusilima. Uba nje usikhuthalele ekusinkcenkceshela, umhlaba wakho uchumile siba rayithi. Kwaye uyakwazi ukusitya sivuthiwe, uyakwazi ukusitya sikrwada. Zombini ezo ndlela ziwulungele umzimba kwaye zibheka egazini.

Ngoba iswekile yenza iinto ezininzi. Iswekile iyadingeka, yenza iinto ezininzi. Abantu bayayisebenzisa ukupheka, ukubhaka, nezinto ezininzi maan ezidingekayo ziye zidinge iswekile.

Xa uthe watyala isityalo esingujongilanga uye ufumane imveliso yeoli othi ukwazi ukuyithengisa. Ngoba ke ioli inezidingo ezininzi kwaye ikwizinga elikhulu elidingekayo, abantu abaninzi bayisebenzisa kwiindlela ezininzi.

Kuba nefuthe ngoba ukuchuma kwezityalo zakho nokubuna kwazo kuxhomekeke kumhlaba ofaka kuzo izivuno zakho.

Niyawukhupha amatye kakuhle, niwutyebise ngeefethalayiza, niwunkcenkceshele uze ulungele iziqhamo ezizawuthi zilinywe apho.

Umhlaba wamahlathi ngumhlaba omkhulu kwaye utyebile kakhulu ngoba ixesha elininzi awufane uhlutshwe ziimbalela okanye zii-chemicals eziye zifunyanwe ngumhlathi ohanjwa nguwonkewonke maxesha onke. Ngoko ke ndicinga into yokokuba xa kunothi kusetyenziswe wona umkhulu kakhulu uyawuyivumela yonke into ofuna uyilima uba ukwazi uyilima.